Umsebenzi we-speech recognition efowunini kukuguqulela amazwi esithethi kwintetho ebhaliweyo nencedisa ekufumaneni loo nto isuka ithethwe sisithethi efowunini, nokunika inkcazelo nolwazi oluphangaleleyo lwale ntetho ibithethwe sisithethi efowunini.

Xa iWi-Fi isebenza egumbini elinye loo nto ichaza ukuba iWi-Fi network yenziwe yaba metered connection yaye loo nto ichaza ukuba idatha yongiwe. Ukulungisa loo nto kufuneka uye kwii-settings efowunini yakho uvule i-network and internet, uvule ii-settings ecaleni kwiWi-Fi network uze ucofe usehla ukhethe i-network usage yaye ukhethe u-treat as unmetered ukuze isebenze.

Ewe, i-smartphone sam siyandiphazamisa kwiindibano zam nabahlobo bam okanye usapho lwam kuba ixesha elininzi ndilichitha ekucofeni le fowuni kwaye izinto ezininzi ngoku ndizenza ngale fowuni. Loo nto iquka ukusebenza, ukubukela imidlalo okanye ukuncokola nabantu abakude kunam. Loo nto iye yenza abo bantu bakufutshane nam, abanjengabahlobo bam nosapho lwam, ndibe nexesha elincane nabo kuba ixesha elininzi endilichithayo ndilichitha ndikule fowuni.

Into edale iinkampani ezi zininzi zasebenzisa i-AI chatbot ukuphendula imibuzo yabathengi kukunciphisa amaxesha okanye ixesha lokuphendula umthengi ngamnye kwimibuzo ayibuzayo. Loo nto iye yabenza baba nomsebenzi olula wokuthi bakwazi ukuphendula abantu abaninzi ngaxeshanye bakwazi nokubancedisa kwimibuzo abanayo. Loo nto yenza nomsebenzi ube lula kwakubo kuba yonke into abasebenzi abaye baye bafune uncedo kuyo bayakwazi ukuthi bancedeke kamsinya ngoku kunakuqala.

Amaphulo onyulo anokuchaphazeleka zezi ndaba zobuxoki kuba kusenokwenzeka kufikelele iindaba ekungezizo ezezi zinto okanye ezi zikhalazo bezifunwa ngabantu ukuba bona bazilungise. Kuba kungenzeka omnye umntu athethe into ekungeyiyo le bona bebeyaithethile. Loo nto iphinde ichaphazele nendlela bona njengabantu abafuna ukuvotelwa babonakale ngayo. Ukunyaniseka ebantwini kubalulekile kwaye nokuthetha izinto eziyinyani ebantwini kubalulekile. Yiloo nto iindaba zobuxoki ziye zenza abantu bezopolotiko bangasathembeki ebantwini kuba zisasazeka kakhulu kunezinto bona ebebecinga ukuzenza ebantwini.

Njengoba sesiphila kwiminyaka yeteknoloji yonke into siyenza dijithali, kubalulekile ukuba wonke umntu afikelelele kwiWi-Fi yasimahla. Loo nto naye imenzela umsebenzi ube lula kuba iidatha ezi sizithengayo kwezi nethiwekhi sizisebenzisayo ziyabiza kwaye azifikeleleki kwaye ziyakhawuleza nokuphela. URhulumente xa enendlela yokuthi axhase abantu ngeWi-Fi yasimahla loo nto ingenza kube lula kuba yonke into eyenziwa dijithali ngoku, kungazezemfundo kungazi kwezorhwebelwano okanye umntu xa efuna ukubhenkisha online, angakwazi ukuthi afikeleleke kuba xa ene-internet connection erayithi uyakwazi ukuzenza ezo zinto. Yiloo nto kubalulekile ukuba nabani na afikelele kwiWi-Fi yasimahla.

Ukubakho kwezi website kamva nje kuye kwanengenelo enkulu kumagcisa omculo kuba ngoku umculo wabo uyafumaneka nakweyiphi na i-streaming website esikhona kwaye amagcisa omculo axhamla kakhulu kunakuqala yaye umculo wabo uyathengwa kakhulu. Kwaye loo nto yenza nabaculi bafumane amathuba amanintsi okubizwa ezindaweni apho bazocula esidlangalaleni khona bebhatalwa.

Xa ndinokufakelwa iWi-Fi endlini yam ndingakhetha ukuba isebenze kwiifowuni eziyiteni. Loo nto izoquka bonke abantu endihlala nabo apha endlini. Kwaye bembalwa benjalo nje elo nani lilona nani laneleyo lokuthi noba kukhona abanye abantu abafikileyo ekhayeni nabo bakwazi ukuthi basebenzise loo Wi-Fi.